Njengothisha oqaphela isikhathi sokunaka esifinyeziwe kubafundi ngenxa yokusetshenziswa kwenkundla yezokuxhumana. Ngangishintsha izindlela zami zokufundisa ngezindlela eziningi futhi ngivule izingxoxo ezibalulekile mayelana nokuphila kahle kwedijithali. Nansi indlela, ukuzivumelanisa izindlela zokufundisa ukuhlukanisa okuqekethwe ukuba izingxenye ezincane, ukusebenzisa amasu ukufunda okuncane, izifundo ezimfishane, imizuzu engama-five kuya ku-ten yokuqekethwe, kulandelwa imisebenzi emifishane noma izingxoxo ukuze kubuyisele ukunaka. Iminingwane eyinkimbinkimbi ibe izingxenye ezigayekayo ezinoshintsho olucacile.

Indima ekhulayo yabagqugquzeli benkundla yezokuxhumana njengabahlanganyeli ababalulekile ekusabalaliseni ulwazi nezindaba inemithelela ebalulekile emihle noma engalungile emphakathini. Enkulumweni yomphakathi nasezinhlelweni zemithombo yezindaba. Nansi eminye imiphumela emikhulu, ukuntuleka kokuqondisa kokuhlela kungaholela ekusabalaleni kolwazi olunganembile noma okuqukethwe okungaqinikekisiwe. Amathonya angase abonakale eyiqiniso futhi ehlobeni nezikhungo, ukusebenzelana okukhulu nezindaba zomphakathi phakathi kwabantu abasha.

Ukubhekana nanokuthi ilungu leqembu lichitha isikhathi esiningi ezinkundleni zokuxhumana kunokunikela kwi-project. Ngizothatha indlela esheshayo nenenhlonipho. Ngingayilungisa kanjena-ke inkinga, iba nengxoxo yangasese, ngike ngikhulume nelungu leqembu ngasese ukuze ngizwakalise ukukhathazeka, ngikwenze kucace ukuthi ngiyakwazisa ukufaka kwabo futhi ngifune iqembu liphemulele. Isibonelo, ngingathi kuye hhayi ngibonile ukuthi uke waphazamiseka muva nje, phakathi komsebenzi wethu wephrojekthi. Ingabe konke kuhamba kahle? Sethembe komunye nomunye, futhi ngiyazi ukuthi onamakhono angasisiza ngampela ukuthi siye phambili.

Izingoma zamashumi eminyaka ahlukene zibonisa izinguquko zamasiko, ezobuchwepheshe nezenhlalo zezikhathi zazo, nakhu ukuhlukaniswa kwezici ezihlukile. Okungahlanganisa ikhwalithi yokukhiqiza, amatimu, nezitayela zezingoma kusukela ngeminyaka yawo-nineteen-eighty, nineteen-ninenty, no-two thousand ukukhiqiza nomsindo. I-synth herry ukusetshenziswa okusabalele kwama-synthenisers, imishini yezigubhu, njenge rowland TI eight owu eight nemiphumela ye-elekthronikhi. Ukukhiqizwa okukhulu imisindo epholishiwe enezingqimba enamaphimbo asindayo amaculo esingisi avelele ku-rock ne-pop ne-rock. Isibonelo u-Van Helene no-Bonjour.